Imela yokusasa iziqu okanye ipanka.

Lo msebenzi ugqitywe kwangethuba ngokukhawuleza. Ii-robots noomatshini ziyakwazi ukusebenza ixesha elide ngaphandle kokuphumla ngelixa abantu kufuneka bephumle batye okanye baphumle emini.

isiqiniseko ukuba ufumana inzuzo ukuba awuzazi iindleko zokuthutha unokuphuma ukusebenzisa imali eninzi. Ucwangisa ukucwangcisa ixabiso lwentengiso ngendlela echanekileyo.

Into endingayidinga ukuze ndikwazi ukuzilimela nam ngumhlakulo, likhuba, yi-tractor, iteletele okanye iinkomo endizozibopha ndikwazi ulima.

Endicinga ukuba inzima kakhulu kukuvuna ngoba xa kuvunwa kuvunwa ebusika, kuyabanda kwaye iqabaka iyatsho. Kwaye ukuvuna kuyasokolisa, kungumsebenzi onzima kakhulu.

Ndiphande iimarike ndafumanisa ukuba ephezulu yeoyile xa ujongilanga ekhula rhoqo.

Ewe, abantu bakuthi basenomdla noququzelo basenomdla noququzelo ekwenzeni iigadi ezithi zixhase abo bangathathi ntweni neenzame zokuphuhlisa iindawo abahlala kuzo. Isizathu sokuqala abantu abanintsi bakuthi basekelwe kwinkolelo ka-umntu ngumntu ngabantu apho kusetyenziswa khona imigaqo yodlelwano, yobudlelwane okanye uncedo kunye nokwabelana.

IMzantsi Afrika ithumela iziqhamo emazweni amaninzi kodwa iEurope, kodwa iEurope, iAsia kunye neMiddle East zezona ndawo ziphambili. Le marike yamazwe ngamazwe inceda kakhulu kuqoqosho lwaseMzantsi Afrika ngakumbi kubalimi bokuthumela ngaphandle.

Isityalo isiqhamo enothi ndibe nomdla wosityala yitamatisi, ukusetyenziswa okunintsi ekuphekeni. Iitamatisi zingasetyenziswa ukwenza isuphu, igreyiphu kunye nesosi. Ziyinxalenye ebalulekileyo kwiindawo ezininzi zokupheka ekhaya nakwiindawo zokutyela, zikhula ngokukhawuleza, zizityalo ezinempilo.

Eyona nto iphambili eveliswayo eveliswa yimoba sugarcane, ziswekile enceda kakhulu ekuphekeni, ekwenzeni ijusi, i-soft drink nakwimveliso yebiskithi, ii-cakes kunye nezinye izimuncumuncu.

Iintyatyambo zikajongilanga zivelisa zivelisa imbewu equlethe ioyile enempilo eyaziwa ngokuba ayina-cholesterol enobungozi, inezinto eziluncedo ezifana ne-vitamin C ne-vitamin E. Le oyile isetyenziswa kakhulu ekuphekeni, kwimizimveliso yokutya kunye nemveliso ye-cream.